Ndi zwa ndeme ngauri dzi vha dzi vha dzi khou sapota dzi local artist kana vhaimbi vha mahayani musi vhakho ḽidza muzika wavho kha radio.

Mafhungo a si a vhukuma a gidima nga maanḓa vhathu vha a shera wa wana usi tsha ḓivha na ro wa thivhelisa hani. Fhedzi arali u kho ṱoḓa u ḓivha uri tshitori tshe wa tshi vhala online ndi tsha vhukuma na u to ya kha guguḽu wa setsha kha dzi puḽatifomo dzine wa ḓivha uri ndi dza dzi mulayoni zwiṱitshi zwa radio zwine wa ḓivha uri vha nga si hasha mafhungo a si a vhukuma ma newspaper ane vha ḓivha uri ndi vhathu vhane vha nwala zwiṱori zwa vhukuma wa verifayiwa tshiṱori tshawe uri ndi tsha vhukuma na na before na iwe u tshi tshi phaḓalalisela phanḓa.

Ee ndi vhona zwitshi ngavha zwa ndeme arali Wi-Fi ya vha phathi ya zwine muvhuso wa ri ṋea zwone sa maḓi na muḓagasi ngauri Wi-Fi i a ḓura ende asi vhathu vhoṱhe vhono i konelela u i swikela zwiamba uri arali i tshi khou bva kha muvhuso i ḓovha i na sabusidi lune vhathu vha ḓo fhedza vha kho kona u i swikelela.

Ndi vhona dzi si tshavha zwa ndeme ngori tshiṅwe na tshiṅwe zwino tshi online vhathu vhanzhi vha a shumisesa zwileludzi zwa vhudavhidzani u vhona mafhungo na zwithu zwoṱhe na zwiṱori zwa TV ni a vha tsha tou renga na dzi TV vhathu tshiṅwe na tshiṅwe vha khou tshi ita online na TV dzine vha vha nadzo dzi vha dzi na internet.

Ndi u sa vha na masheleni a u kona u badela vhashumi vhavho ndi vhona u nga ri vha nga lwa nazwo nga u itesa dzi advert no ḓivhea nnḓa hangei vha sumbedza vhathu mushumo yavho uri vhathu vhanzhi vha kone u thetshelesa radio uri vha kone u ita tshelede.

Founu yanga yo thoma yo vha i smartphone nda ndo takala nga maanḓa ndi tshi i wana mianga vha tshi nthengela nda ndi kha grade eight ndo takala nga maanḓa yo vha i na khamera i na inthanethe nda downloader na Mxit.

Ndi vhona zwi tshi vha kwama ngauri mishumo minzhi hano maḓuvha i postiwa online na u apuḽaya u apulaya online zwine zwavha uri ndi zwavhuḓi ngori zwi vha zwikho thusa musi u si na tshelede ya u ṋamela wa ya hafho fhethu hune vha kho tea u posa hone fhedzi dzi zwi dovha zwavha khayedu kha vhaswa ngori data dzi a ḓura ende uri u dzhena kha internet hu tea uvha wo renga data dzo dzo no vhonala uri u kone u apuḽaya u rumele henezwo zwine wa kho teo rumela zwone kha dzikhamphani dzo fhambananaho.

Ndi vhona a na vhuṱhogwa mafhungo a mutsho nga uri avha a kho ri ḓivhadza uri ri lavhelele uri mutsho wa ḓuvha ḽa ṋamusi u ḓovha wo ima nga nḓila ḓe kana arali u wa vhege u ḓivha uri kha heyi vhege u kho preparelisa hani. Riṋe ro no ya mushumoni ri vha ri khou ḓivha uri ri to ambarisa hani nahone vhathu vho no reila dzi badani vha ḓivhe uri vha expect mvula vha kho expect u fhisesa ndi uri zwi ufha uri hu vhe na tshenzhemo na nḓivho ya uri u kho to tshilisa hani kha ḽo ḓuvha ḽa ṋamusi zwi tshi khou bva kha mutsho.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri Wi-Fi ya slow iya bora iya teledzisa ngori uvha u sa koni u ita tshithu ahuna na mushumo na muthihi une wanga u ita nga maanḓa i ya tshitshavha hune vhathu vhaḓo vha vho khonekhitha vha vhanzhi mara arali i na phawa na luvhilo zwi amba uri muṅwe na muṅwe u ḓo fhedza a khou kona u ita zwine a khou ṱoḓa u ita zwone.

Ndi vhona u nga ri vha kha ḓivha vho salele murahu kha u ṋea vhaswa tshifhinga tsho amba kha radio ndi vhona ungari vha fokhasesa kha vhaswa vhane vha hu na zwine vha kho ita zwone than vhaswa vhane vha kho lila so ndi vhona ungari ndi khwiṋe vha tshi vha na dzi program dzine vha aḽawa uri vhaswa vhane vha vha na dzi thaidzo vha nga dzhena vha amba uri vha na thaidzo ya mini na mini nahone vha ḓivho vha zwezwo zwine vha khou lila ngazwo vha nga vha thusa uri vha thusalee hani.

Ee vho no ḓi vhuya vha amba uri kha radio hu ḓovha na mvula, mvula ya sane ha fhisa vha ḓi amba uri mvula i ḓo na vhege yoṱhe ya na maḓuvha mavhili.

Hai a thi thu ṱangana na tshifhinga tshe nda balelwa u rumela email kana u ita ṱhoḓisiso ngori data ndi nadzo na Wi-Fi ndi nayo.

U sumbedza mvelele ngauri arali hu tshi khou tambiwa muzika une wavha wa vhathu vhane vha vha vha uri ndi dzi local artist zwivha zwi kho tovha phuromota havhaḽa vhathu vha fhedza vha khou bukiwa vha fhedza vha kho ḓi itela tshelede yo kona u tshila.

Ndi pfha uri zwi a bora ngauri arali u muthu ane wavho uri wo dzhaya u kho tea u shumisa yeneyo Wi-Fi wo ima hanefho khonani he wa ima hone ngori nduni a iho wa vha u kho to thoma wa vha u kho vhoniswa dzi advert zwi a bora zwi a tedzisa ngori u tshi khou ya u tshi khou ṱoḓa thuso not uri u thome u i shumele thuso ya hone nga dzi advert.

Thi thu vhuya vho nda ṱangana na nyimele yo raloho yo uri ndi ṱoḓe Wi-Fi ya fhethu ha muvhuso fhedzi hune nda dzula hone mahayani ahuna Wi-Fi so ndi kho to ḓivhea kha zwienda zwavho uri havhala vhathu vha nga vha vha tshi tambula uri vha ṱoḓe Wi-Fi ya muvhuso ngori aiho hune nṋe nda dzula hone.

A thiḓivhi muthu o no shuma radiyoni hune nṋe nda dzula hone.

Musi ndo lindela bufho ndi shumisa Wi-Fi kha u ḓi mvumvusa na u tshekha dzi imeiḽi dza mushumoni kana u fhindula na na vhathu vha mushumoni.

Athi zwi funi zwa u dovholola tshiṱori tshithihi tshifhinga tshoṱhe ndi ngazwo na DSTV ndi si na ndi tshi tou streamer zwithu zwinzhi ndi to streamer ngori uvha u khou badelela mahala.

Zwiṱori zwa tshivenḓa kha TV a zwi ngo ḓala zwine zwa vha uri a si zwavhuḓi ngori vhathu vhanzhi vha kho ṱoḓo guda tshivenḓa fhedzi vha ḓo gudisahani tshivenḓa kha TV tshi siho.

Nga u vha na dzi program dzine vha vha vho vhidza vharangaphanḓa uri vha ḓe vha aḓirese vhathu vha mashangoni hanefho kha heneyo mbekanyamushumo vha tshi khou vha vhudza kana vha tshi khou vhaḓivhisa nga zwithu zwiswa zwine zwa kho itea zwine vha nga vha vha sa zwiḓivhi.

A thi vhoni satheḽaithi TV ende thi ḓivhi uri ndi nga ri mini.

Dzi shuma nga maanḓa ngori vhathu vhanzhi vha thetshelesa radio zwine zwa amba uri arali hu kho itiwa dzi advert hanefho kha kha kha tshiṱitshi tsha radio vhathu vhanzhi vha a zwipfa vha kona u ṱoḓa thuso kana u ṱoḓa dzi sevisisi kha heneyo khamphani.

Ahuna zwine nda nga ri zwi zwi khwiniswe kha tshipiḓa tsha mafhungo ngauri mafhungo a tamba awara iṅwe na iṅwe kha radiyo ende vha vha vha khou hasha mafhungo ane a vha uri a kho itea nga tshetsho tshifhinga kana vha tshi kho ita follow up.

Ndi nga tshi thoma ndi tshi khou sedza uri vhana vhanzhi vha mahayani avha vha tsha tou vhesa na ndavha na radio zwi amba ndiḓa ndi kho thagetha vhone kana ndo tshi livhisa khavho uri vha dovhe vha fune hafhu radio, ndi ḓo vha ri khou amba nga dzi challenges dzine vhaswa vha ṱangana nadzo nga maanḓa ro vhidza na vhaḓivhi vhamuhumbulo na vhaswa vhane vho fhira hanefho mara zwino vha khou tshila zwavhuḓi vha tshi kho vhafha dzi advice kana dzi ngeletshedzo.

Ndi renga data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri zwa ḓuvha na ḓuvha ndi vhona u ngari ndi nga si zwikona heinoni zwi a ḓura mara dza ṅwedzi u badela luthihi wa ḓivha uri u na data dza ṅwedzi woṱhe.

U ṱhogomela tshanduko kha dzi puḽatifomo dzine dza ṋetshedza mi muvi, kha nṋe mimuvi dzula i hone hanefho kha dzi puḽatifomo a thi thu vhona zwithu zwine nda nga to ri zwo shanduka.

Nṋe u ḓa dza founu yanga nga data ndi vhona zwo leluwa ngauri, ndi na khonthiraka ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe i ne ṅwedzi muṅwe na muṅwe yavha i kho mpangela data nda i badela ṅwedzi u tshi fhela.

Luambo kha nṋe a lu thithisi fhulufhelo ḽine nda vha naḽo kha thekinoḽodzhi.

Matshudeni a ṱangana na khaedu dzo nonga u sa vha na founu ine ya dzhena kha inthanethe, arali u sina founu ine wa dzhena kha internet zwi a u konḓela uri u vhe na pfunzo yo ṱandavhuwaho nga kushumisele kwa inthanethe.

A huna mbekanyamishumo ine yo no bveledziwa hune nṋe nda dzula hone, ine nda nga ri khamusi kha dzi puḽatifomo dza matangwa a hu thuvha na tshithu tshine vhathu vho no tshi ita tsha swikelela fhethu ha ralo.

Nṋe ndi ṱanganyisa mi muvi yo fhambananaho ndi ṱalalela mi muvi ya lufuno, ya miswaswo, kana ya nyito. Na kha puḽatifomo dzedzi dzine dzavha dzi kha u to hu vha u khou streamer, ndi ngauri ndi muthu ane a vha uri u vesethaiḽi ndi funa zwithu zwo fhambananaho end ndi vhona zwithu zwo fhambanaho ngori ndi vha ndi khou tevhedza dzi feelings dzanga nga tshetsho tshifhinga.

Ndi zwa ndeme u katela dzinyambo nnzhi kha dzi puḽatifomo dzo fhambananaho, ngauri zwi dovha zwa thusa vhathu vhane vha vha khou ṱalela vhavha vha khou guda dziṅwe dzi nyambo hanefho kha zwezwo zwiṱori zwine zwavha zwi kho tambiwa nga dzi nyimbo dzo fhambananaho.

Tshedzo ine nda vha nayo ndi ya uri .

Ndi takalela u vhona mitambo ya nonga bola, netball, na rugby. Ndi miṅwe ya mitambo ine ndo aluwa ndi tshi iṱalela nga maanḓa na zwino ndi kha ḓi isa phanḓa na i ṱalela.

Ee ndi vhona u nga ri dzi mbekanyamushumo dzi a ṱuṱuwedza fesheni hune nda dzula hone, ngori arali mutambi une wa mu funa o ambara zwavhuḓi, u a tevhela shophoni wa swika vha ṱoḓa tshila tshiambaro ngori vha kho soko pfha ungari na iwe tshi ḓo fanela, kana mait tsha mavhudzi, zwinzhi ri zwikopa haningei kha dzi mbekanyamushumo.

Ee, zwi ita uri ndi pfhe ndi tsinisa na muṱa wanga, ngauri tshifhinga tshinzhi ri tshi vhona dzi bola ri vha ro ambara dzi thi shete dza yeneyo bola ine ra ra feiva yone, thimu ine ra feiva, yone ra dzula ravha ri kho seya ra vha ri khou lila ri kho ḽiwa zwino zwi a ita uri ri vhe fhethu thithisa femeḽi.

Every weekend arali ndi si na dzi puḽane dzo u bva ndi vha ndi khou vhona Netflix kana Showmax, ndi vha ndi kho vhonesa nga maanḓa dzi series ngori ndi zwithu zwine zwa vhouri zwo lapfha nyana kha nṋe.

Ndi renga data luthihi, ndi badela data dza ṅwedzi dzine dza vha unlimited. Zwine zwa nṱuṱuwedza uri ndi renge bandli ya so ndi yo uri ndi vha ndi si na thaidzo ya uri vhukati ha ṅwedzi ni ḓovha ni sina tshelede, ngafha ndi kho tea renga data na mini so zwi a nthusa hanefho uri ndi renga luthihi nda ḓivha uri ndi khavara ya ṅwedzi woṱhe.

Hai, thi thu vhuya nda pfha uri a thi ngo tsireledzea musi ndi kho shumisa dzi puḽatifomo dza inthanethe ngauri ndi a ḓivha uri ndi vha ndi khou dzhenelela mini kha inthanethe.

Lela u vhona mimuvi ndi ndoṱhe, ngauri kha tshifhinga tsha zwino hune nda dzula hone ndi na laptop ndi vhona nga laptop, zwino u tshi vhona na vhaṅwe vhathu nga laptop wa fhedzi usa tsha concentrator zwavhuḓi.

Matshudeni vha tshi fhiwa dzi phakhedzhi dza dzi data dzine dza vha uri dzi a vha lasta ṅwedzi woṱhe ende vha a kona uri vha dzi shumise kha zwine vha khou guda zwone dzi sa fheli, ndi vhona unga ndi zwone zwine zwa nga thusa matshudeni.

U bvisa dzi thendara vha tshifha vhathu vha dzi production khamphanisi uri vha vha ite dzi dzi dokhumenthari nga dzi nyimbo dzo fhambananaho, vha tutuwedze vha ekthi na dzi producer uri vha ite mi muvi ine ya vha uri yo fhambanana nga dzi nyimbo dzo fhambananaho.

Dzi subtitles dzi ya nthusa nga maanḓa arali ndi kho vhona dzi khoriyen muviss kana dzi tshainis muvis, ngauri tshiṅwe tshifhinga vha vha vha si nayo option ya uri vha vhe vho ita translation ya english mara ara huna dzi subtitles ri vha khou tovhala dzi subtitles wa kona u pfesesa uri hu kho itea mini.

Ndi ya uri muthu a tshi dzhena kha inthanethe, kha ḓivhe uri u kho dzhenelela zwifhio, ende a si mafhungo a u soko kiḽika dzi link dzi na u ḓivhi uri dzi kho isa kha saithi ifhio.

Nṋe data dzine dza fhedza ṅwedzi dzi ha ni thusa nga maanḓa ngori zwi nga tshifhinga nda ita ndi tshi shumela hayani, arali ndi kho shumela hayani zwiambo ndi kho to vha ndi na inthanethe ine a i khou thithisiwa, ende ine nda ḓo zwo uri i ḓo khavara lwa ḓuvha ḽoṱhe, so arali ndo badela data dza ṅwedzi ndi vha ndi khavadi na musi ndi si na tshelede ndi dzula ndo khonektha.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhaswa vha vhone mvelele yavho kha dzi muvi na dzi serisi, ngauri zwi vha zwi khou vha gudisa ku tshilele na uri vha gude uri dzi new skills uri okay, arali nṋe nda vha ndi tshi tshi ḽa ngo rali ndi nga fhedzisela nditshi nga houḽa muthu a re kha u ḽa muvi.

U ya nga ha nṋe mutevhe wo tendelwaho ndi zwiṱori zwine zwa vha zwi kho tamba arali zwiṱori zwa hone zwi tshi takadza zwi ita uri u kone u dzulela TV u ṱalele.

Ndi nga ita dzi live kha TikTok na Facebook ndi tshi khou itela uri vhathu vhanzhi vhavhe vha kho ḓivha uri ndi nṋe nnyi nahone ndi imbisa hani ndi tshi khou engedzha navho live hanefho.

Ndi thoma u dzhena kha WhatsApp ngauri WhatsApp ndi i shumisa u amba na family yanga nga maanḓa, so nda vha ndi khou tshekha uri ahuna mesedzhi wo dzhenaho une wa ngavha uri ndi wa vhuṱhongwa na we nda si u vhone mulovha.

Yo leludza zwithu nga maanḓa ngauri a u tsha to thoma wa lindela uri u to ṱangana na muthu nga maṱo, u wa kona u amba na muthu nga founu wa ḓi pfha uri mutakalo wawe wo ima gai na ḓivha ni kho ḓi amba ni khou ḓi sea.

Kha nṋe ndi WhatsApp, ndi pfha uri WhatsApp i ya nthusa vhukuma ngauri i tshipu ende ndi a kona u vha ndi khou amba na muṱa wanga wo fhelela, nda dovha hafhu nda kona u poster poster u ya nga ha nṋe ndi vhona ungari ndi yone ine ya vha shapu.

A thi thu vhuya nda dzhia tshifhinga tsho awela ndi dzula ndi kha yo WhatsApp unless arali nda ndi tshi to vha ndi bizi, mara tshifhinga tshanga tsha free ndi vha ndi khou dzhena kha WhatsApp ndi kho shumisa u amba na vhathu.

Ee, ndi vhona uri yo khwinisa vhudavhidzani ngauri kale vhathu vho vha vha tshi thoma vha ṱoḓa dzi airtime uri vha wane airtime yo founela muthu zwine zwa vha uri zwi a ḓura, mara zwino u to wana data fhedzi kana Wi-Fi ya mu khominithi hanefho uya kona u vha u kho amba na vhathu vha hayani vhane kana vhangana vhau kana vhathu vhane wo vha guma kule.

Nga u ḓi ṱhonifha na u ḓivha uri nyanḓadzamafhungo ndi i shumisisa hani, a si mafhungo o soko poster zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa ḓo fhedza zwi kho tshinyela dzina kha nyanḓadzamafhungo.

Ndi ya uri ndi a kona u amba na muṱa wanga naho ndi si na airtime ndi a kona uvha founela ra ḓi amba ra ḓi sea ra pfha zwori mutakalo wo vuwa hani, ya dovha ya thusa hafhu nga u wana mafhungo uri zwavhuḓi vhuḓi kha ḽifhasi hu khou itea mini ngori hune nda vha hone a thina TV.

Ee, ndi a tevhelela zwitshi zwigwada zwa tshitshavha zwa kha nyanḓadzamafhungo. Zwine nda ṅwala zwone ndi u to khomentha hanefhaḽa uri kha heneyi thophiki ine havha hu kho ambiwa ngayo nda nda ri ndi kho pfha uri hu na zwine nda kho ṱoḓa u amba zwone nda khomentha uri ndi khou amba zwezwo.

A vhufa hanga ndi a uri arali mafhungo a hone a tshi kho ḓisiwa nga tshigwada tshine tsho ṱhonifhea nahone tshi a ḓivhalea hu vha hu si na thaidzo, fhedzi zwi bora arali hu vhathu vho no kho soko amba amba vha si na vhuṱanzi zwi a ita uri vhathu vha ḓaḓe.

Hai, thi thu vhuya vho nda ṱangana na khakhathi ndi kho shumisa nyanḓadzamafhungo lune nda nga ri yo nthusa uri ndi wane thuso.

Ndo no vhuya nda ṅwala nga musi hu birthday yanga, nda ḓivha ndi kho ḓi tamela mashudu na mini zwoṱhe henefho na nga musi ho graduation yanga ndo ḓi ṅwala.

Ndi uri vhathu vha kone u communicator zwavhuḓi nga ṱhompho atshi posiṱa zwithu zwono zwo zwa u seisa mara vha dovha vha posiṱa na zwithu zwine vhathu vha thusana ngazwo.

Ndi funa nga maanḓa u ita dzi vidiyo kha u no no kovhelana na zwifanyiso kha inthanethe, ndi ngauri ndi zwithu zwine a zwi konḓi u vha u kho to ḓi foda iwe muṋe zwine zwi amba uri a zwi ṱoḓi uri u to ṱwa u tshi khou humbula uri ndi kho to itisa hani.

Ndo no vhuya nda zwi lingedza musi ndi tshi khou itela business so u tshi kho shuma nga business aw posti zwoṱhe nga ḓuvha ḽithihi hu na zwine wa vha wo zwi dzudzanyela uri zwi ḓo ḓa nga ḓuvha ḽifhio fhio.

Ndi dza uri uvha u sa ḓivhi uri u poste mini u si na content ine wo to dzula wo to i puḽana, u wa pfha uri wo ima fhethu huthihi a u khou muva kana a u khou aluwa.

Ee, ndi vhona ungari arali nda vha na tshikili tsha kona u editor dzi vidio, ndi nga kona u shuma ngayo zwa vha mushumo wanga wa tshoṱhe ngauri zwi na tshelede nga maanḓa musi wono thoma u shuma na dzi brand.

Ndi vha ndo takalela nga maanḓa u ṅwala nga ha nṋe muṋe uri kha vhutshilo hanga hu kho itea mini, namusi ndo vha ndo itani ndo vha ndi gai, ndo wana mini.

Hai, thi thu shuma vho na muṅwe muthu, u itela u kovhelana zwi re nga ngomu dzi video kana zwinepe kha inthanethe.

Zwazwino ngori thi thu vha content creator ndi soko ḓi posṱela nṋe zwezwi zwine nda vha ndi kho fiḽa nga tshetsho tshifhinga, ndi vha ndi songo thoma nda zwi dzudzanya kana nda zwi puḽanela uri ndi kho ṱoḓa uri ndi stratedzhaize hani.

Ndi ngori ndi vha ndi kho seiva mi dzi memori dzanga ndi soko vhona ungari zwezwi ndi kho ḓi aluwa ndi tshi humela murahu ndi vha ndi kho sea uri ndi zwe nda ndi tshi tshilisa zwone hangei murahu.